Ngokomane ndibona ebantwini nangoku ukuva, indlela ebonakalisayo ukuba umntu uyahlonipha ukunxiba njengomfazi kukunxiba izinto ezihlala ezantsi kwamadolo, ezingavezi imilenze, ezingavezi iingalo, ezingavezi mabele okanye iimpundu ngaphandle, azivezi nwele umntu uyathwala kwaye unxiba ngendlela. Ngumthetho kwawona lowo.

Ndingamcela ndimcacisele ukuba ngokwesiNtu sethu na ngokomthetho, umntu uyawothula umnqwazi xa ngaba engena endlini okanye ethetha nomntu omdala ngoba yindlela yokubonisa okanye ukukhombisa intlonipho nokuthobela emntwini omdala.

Akho mfutho ndilubonileyo okanye ndilubonayo kweli cala lesiNtu lootata ngoba basanxiba ngendlela efanelekileyo kwaye ikwayindlela esahloniphekileyo.

Isinxibo sesiNtu soomama abangamaXhosa bangoku sithande ukutshintsha kancinci, hayi ngendlela embi kodwa ngendlela erayithi. Yho! Ngendlela elungileyo, uxolo. Ngoba ngoku izinto zesiNtu sezintle kakhulu zininzi izinto zokukhetha kuzo kwaye zininzi nezinto esezithungiwe zakhiwa ngobuhle, ngezandla zesiXhosa ukubonisa ukubaluleka kohlanga lwethu kanye noMzantsi Afrika jikelele.

Iimpahla endinokuzinxiba emgidini ngumbhaco omhlophe namnyama ongavezanga ngalo okanye umqolo ongaphaya emazantsi amadolo neteki evalekileyo emhlophe okanye emnyama neqhiyakazi yam entle enamaso ahombisileyo, ibe mnyama namhlophe nemigca emihle .

Ibhinqa elitshatileyo liyathwala, intombi engatshatanga akunyanzelekanga ithwale.

Indlela elungileyo yokunxiba kwabantu besifazane kukuba banganxibi iimpahla okanye izinto ezizoveza amabele, iingalo namadusu. Into yokunxiba izinto okanye iimpahla eziveza iingalo namabele akuyiyo indlela yokunxiba leyo ngokwesiNtu sethu, lihlazo and nokubonisa ukungahloniphi nokudelela isiNtu sethu nokholo lwethu, ihamba nokubhoxa iyonke le nto.

Kukuqhuba imfundiso yentlonipho nesinxibo kanye nendlela yokuziphatha, ithuba nethuba esilifumanayo, ukuze nabantu okanye nabantwana okanye nezizukulwana zifunde into elungileyo kubantu abadala abakhula phambi kwabo.

Mntanam, kubalulekile ukusazi isiduko sakho ngoba isiduko sakho sikuchazela imvelaphi yakho, uhlala uzazi ukuba ungubani wakwabani, wowuzalwa ngubani wakwabani, kunjalo nje kulula ukuba uzazi xa ngaba umntu odibana naye ebomini uzalana naye.